Ditlhatlhwa tse kwa godimo tsa data di ama botlhokatiro go le tota gonne, batho ba le bantsi ga ba na ditiro data le yone e batla madi gore e e rekiwe.

Nna ke dirisa karata ya data ya network e gotweng ke Telkom ke be ke reka some a mane, ke reka forty ranta . E ntsaya kgwedi yotlhe mme, ke edirisetsa gore e kgone go nna sebaka ebile e cheapile.

Kgwedi e fitileng ke rekile data ya seven point five e tsere lobaka lo o ka nnang kgwedi e feleletseng. Mme, ke rotloetsa batho gore fa ba batla go reka data, tshwanetse ba lebelele gore e tura bokanang kang kgotsa, tuelo ya teng e kwa tlase ga kanang kang, le gore data ya teng ke e kanang kang.

Nna nka rata go dirisa data e go tweng ke unlimited e e sa feleng, e tseyang kgwedi e sa tseyeng di gigabytes eo go tweng ke unlimited le gone, e tsene mafelo a kgwedi mangwe le mangwe, kgotsa mo mathomong a kgwedi nngwe le nngwe.

Ka mokgwa o leng ka teng mo nakong ya gompieno dilo di bereka ka thekenoloji. Mme le yone fiveG e tlabe e tswetse batho mosola gonne, sengwe le sengwe re se dirisa ka mogala wa letheka mo nakong ya gompieno. Mogala wa letheka o kgona go o dirisa go tshwara motho a leng ko kgole le wena ka mogala wa letheka, o kgona go batla tiro mo mogaleng wa letheka, o kgona go tsena sekolo mo mogaleng wa letheka, o kgone go kwala le go buisa dilo tse dintsi mo mogaleng wa letheka. Mme, ka gongwe ke bona fiveG e lentho e e siameng mo mafaratlhatlheng.

Nna ka tlhalosetsa tsala ya me gore a reke airtime, a kgotlhe dinomoro tse tla be ba mo kwaletse tsone mo airtime ya gage mme, o tla kgona go fitlhelela ko a kgonang go reka di data ko teng ka bonako.

Nka dira bonnete ba gore dilo tse dingwe mo mogaleng wa me wa letheka ga di sebedise data yaka, le gore ga e fedile ka bonako ha e le gore ke na le madi a go reka enngwe, nka reka enngwe fela, ga ke sena ona ga gona gore nka reka data e nngwe.

Nna ke bona go le botoka gore motho a reke mowa gona le gore a reke data ya gagwe ka gonne, data e rekiwa ka madi a le mantsi tota go phala mowa ka jalo, ke bona gore motho a reke mowa gore a kgone go tswelela pele a reke data ya gagwe.

Ee nna nka kgona go mo aroganyetsa data ya me ka gonne, tla be ene a sena yona nka aroganya le ena ya me, ka go tsenya dinomoro tsa gagwe tsa mogala ka mo romela tsona, ka mo transferela tsona di data tse nna tla be ke na le tsona gore le ene a kgone go dira kopo ya tiro ya gagwe.

Nna ke akanya gore go tlo dirisiwa di data tse di sa lekanyediwang tsa unlimited gonne, tse lekanyediwang a di nne nako e telele mo leng gore o ka di sebedisa di fela ka potlako. Mme, tse tsa ho se akanyediwe ke tsone tse di tlo sebediswang mo nako e e tlang.